Ngingezwa, eish imizwa yami ingaphatheki kahle ngoba lento leyo sosuke siyidlala akusiyinto yokuthi kumele siyifake enhlizweni. Ngaphatheka kabi nami emoyeni kodwa ukuze nginciphise ukukhungatheka kwami, ngingavele ngisukume ngihambe ngimshiye kuleyondawo ngoshaya umoya ngaphandle kwesikhashana bese ngizobuya ngi-right.

Uma ngiwina umdlalo nginabangani bami ngizizwa ngijabulile kakhulu, kakhulu, kakhulu, kakhulu, futhi eny'into engithanda ukuyenza, ngithanda ukuthi uma ngiwinile nginabo abangani bami ngigubha nabo injabulo enginayo.

Ngenkathi ngisaqala ukuwuthola lomsebenzi kwakuyinto nje ebengiyithathela phansi, ngithi ahh, nje khona lokhu kuzobhadala nje, ngoba ngathi ngisebenzela nje, mahhala nje. Kodwa manje into engijabulise kakhulu eyenza ukuthi umsebenzi wami kwamanje ngiwuthande ngempela yikuthi ngibone sengibhadaleka makuphela inyanga. Ey, lokho kwangenza kwanginika umdlandla wangempela.

Into eyayijabulisa ngalokho ukuthi uma sihlangane nabangani sidlala igemu, yonkinto nje ibamnandi, siyazijabulela, siyahleka, odliwe siyamhleka, owinile siyamjabulela yonkinto nje yayibamnandi ngalezonkhathi.

Isikhathi engasoze ngasikhohlwa lapho sidlala khona umdlalo wesintu nginomndeni wami. Ngikhumbula sigida, sigida kwenye indawo yasebukhosini, sagida, sawina, umama wathola amathawula, basipha nemali. Iyo, asoze ngalukhohlwa lelo suku.

Imizwa engabanayo ukuthi, ngingajabula kakhulu ukuthi ngizithole ngiyenza into elula kangaka, ngizenzele imali ngendlela elula kangaka. Imizwa yami ingahlala ithokozile ngaso sonke isikhathi, ngajabula kakhulu. Iyo imizwa engingayizwa.

Ngingachubeka ngokuthi ngizincenge iy'ngane, ngiziphathe kahle, ngizifundise kahle slowly, kancane kancane, ukuze zikhone ukuthi nazo ziwufunde lowo mdlalo engizoba ngizizele nawe ukuthi ngizokhona ukuzifundisa wona.

Imidlalo yesintu ilulolonge ngendlela oh isiko lami, ililolonge ngokuthi kwamanje sengiyalazi, ngiyawazi onke amasiko wami ukuthi kumele ngenzekanjani ngendlela yesintu.

Mina ngingababekela umthetho wokuthi uma ungenzi lento engithi masenze yona ngizokushaya, ngibabekele uswazi la. Iy'ngane ziyalisaba kakhulu uswazi. Na ungazibekela uswazi zenza yonke into eyiwena uzichazela yona ukuthi ziyenze.